Ndisebenzisa uWhatsApp kakhulu ngoba ngoyena osetyenziswa kakhulu ngabantu. Ngoko ke uyakwazi ukunxumelelana nabantu kakhulu kuWhatsApp.

ndenzekelwa yinto yokuba mna iWi-Fi endandiyisebenzisa yayicotha kakhulu ngoko ke izinto endizenzayo ngeWi-Fi zazindisokolisa kuba zazisenzeka kade.

Kwakusithiwa isikolo sizawunyuswa phele ku-Grade thirteen kanti loo nto leyo ayonyani.

UFacebook abasebenzisi datha ukuze ungene kuye kodwa ke uInstagram isebenzisa idatha. Koko abantu abaninzi basebenzisa uFacebook kuba iidatha bezidinga.

Uyakwazi uyibukela efowunini.

Maxa uwedwa, usendlini ungenanto yokwenza.

Iluncedo kakhulu ngoba uyakwazi ukuthumela umyalezo kumntu ongapha eMelika ube ulapha eMzantsi Afrika wena ungakhange uye ngeenyawo zombini usebenzise imali.

Ukufuna apho indawo apho zikhutshwa khona ezi ndaba.

imiyalezo ebalulekileyo awuzukwazi uyifumana.

Kwakuthiwa mandiyeke ukuziveza ubuso bam kumakhasi onxibelelwano ngoba ndiyigrogro ndoyikisa abantu. Abantu bazolala besothuka ebusuku ngenxa yam. Yandikhathaza kakhulu loo nto leyo.

Angabona izinto ezirongo kakhulu ngokuba kufakwa nezinto ezimanyumnyezi kwezi zinto kula makhasi onxibelelwano. Ngoko ke funeke ayazi into ayifundiswe kowabo angaheheki yinto ayibona kunomathotholo.

Umntana makaxele angathuli ngokuba uzawubulaleka makayomxelela umntu amhluphayo.

Kukuba basebenzise ulwimi, babeke ulwimi olwahlukeneyo ukuze umntu azikhethele ulwimi oluza kusebenzisa kwimfunomfono yakhe.

Neendlela zokwenza imali ezininzi kulo nyaka ka-twenty twenty-five kodwa ezinye zi-scam.

Azange ndancedwa ngumntu ngoba abantu ndiyabona kutshanje ngoba umntu ungathi cela akuncede ibe ngathi ufuna ukumntlonta uba engakwazi .

Yayiluncedo lakhulu ngokuba izinto ezininzi zazigcinekile zingalahleki.

Zange ndangena e-restaurant ndacela iWi-Fi mna.

Ingangathi ingangathi andikho sezingqondweni kakuhle ngoba sendiyiqhelile ifowuni sendiqhele ukusebenza kakhulu ngefowuni. Izinto ezininzi ndizithetha efowunini kuba kukho abantu abakwiindawo ezikude singahlali ndaweni enye koko ke ndithetha nabo ngefowuni.

Xa ufuna ukwenza i-voice note kukho isipikha kule ndawo isecankwan' kwale ndawo yobhala, ucofa kuyo uyicinezele uthethe le nto ufuna uyithetha utsho ke ngoku uyiyeke itsho isendeke iye kulo mntu umbhalela le nto umbhalelayo.

Indlela ebuhlungu kakhulu yile yokuxhatshazwa , ukuxhatshazwa kwi-intanethi ngokuba uye kuba baqhele abaxhaphaza apha ebomini ngokwenene. Ucinga uba fanuba mawuye kwi-intanethi ukuze uzofumana abangani abantu abakuthandayo kanti nabo abakuthandi kwaye ngabona abaninzi bakuthetha izinto ezibuhlungu kakhulu kuba bengakucingeli bengakuboni nokubona uba ungowaphii bengasoze badibane.

Ewe, kwakuthiwa mandijonge ii-marks zam kwi-student portal. Ndandingenadatha ke ngoko, kwanyanzeleka ndithenge idatha.

Bafundela ekhayeni babengahambi, ukuze bosuleleke ngoko babekhuselekile.

IWi-Fi engakhuselekanga kuya kwazeka iinto zakho zifunyanwe zitsalwe, zibonwe ngenxa yoba ukonekthe usebenzise laa Wi-Fi. Ngoko ke funeke ufunde ukucela idatha emzalini ukuze ukhuseleke.

Loo nto yenza abantu baqonde bayazi into ekuthethwa ngayo bakwazi ukuthatha isigqibo bakwazi ukuphendula.

Ubungozi bale nto kukho abantu abangenantliziyo entle banokuthumela abantu bebehleli bekonyanya kade ukuba bayokudubula bakubulale.

Ewe, ndakhe ndazama loo nto. Yasebenza kakuhle kuba uyakwazi ukuphendula ngenxa yoba, uyakwazi ukuphendula izinto ngendlela efanelekileyo eqhelekileyo.

Loo nto ikwenza uba ukungakwazi ukugxila ezifundweni zakho iyakwazi ukwenza uphulukane nezifundo zakho.

Yenza ukwazi ukuthetha into ofuna uyithetha, iyirkhode uphinde uyimamele uba uthetha njani na.

Kukujonga ukuba ngabantu abangakanani abayithandayo le nto uyenzayo if uba, ukuba bambalwa utsho utshintshe wenze ngolunye uhlobo.

Ndandiyaplaya kwiiyunivesithi ezithile, ngoko ke ndandidinga idatha. Umhlobo wam wandinceda kakhulu ndatsho nda-aplaya ndatsho ndathanthwa ndayokufunda khona ke ngoku.

Kuthetha indlela abantu abahlukunyezwa ngayo kuba nam ndilixhoba laloo nto.

Uzawubuza kuYouTube, uYouTube uza kubonisa iividiyo uba wenza ngoliphi na uhlobo olulula.

Ingaluncedo kakhulu kuba yandinceda ekuaplayeni kwiiyunivesithi ezithile. Loo nto leyo yandenza ndathathwa ndakwazi uaplaya ukuze ndithathwe ndifunde. Njengangoku ndiyafunda kuba ndancedwa yiloo Wi-Fi yasimahla.